Abantwana baye bathiywe ngamagama wabantu bakudala okanye ngamagama anenkcazelo emnandi.

Amalungu osapho aye angaboni ngaliso elinye xa amasapho esuka kwiifemeli ezinamasiko awohlukeneyo.

Ndifunde ukuba abantu bakudala babe nentlonipho besebenza nzima kakhulu kunabangoku. Ndifunde ukuba abantu bakudala bebesokola, bephantsi kwexinzelelo.

Eyona nto ibalulekileyo ngokupheka umleqwa kukuba kufuneka ugalele amanzi amakhulu. Kufuneka ugalele ityiwa eyoneleyo, kufuneka umpheke ixesha elide umleqwa kube akwazi ukuvuthisiswa angaqini.

Ndingathanda ukuba kushiywe emva into yokuba abafana bayokolukiswa ezintabeni. Ndingathanda bayolukela ezibhedlele kuba kaloku kuyingozi ukolukela ezintabeni kwaye babuya beswelekile.

Iingcinga zam zithi abantwana bayathiywa ngamagama wabantu abadala, baphinde bathiywe ngamagama abalulekileyo anenkcazelo. Loo nto iyanceda umntwana ungamthiyi nje.

Mzala wam, xa upheka umphokoqo kufuneka ugalele amanzi amancinci, ugalele umilimili omninzi. Apho uzohlangana kakuhle umphokoqo wakho. Ityiwa oyigalelayo kufuneka ibe ncinci kakhulu. Umphokoqo kufuneka uwupholise emoyeni abande, emva koko ugalele amasi utye.

Amantombazana azolungisa ukutya, anike abantu abo basentlanganisweni. Bazokupheka, babahoye, babazisele ukutya. Leyo into iyanceda kakhulu.

Isiduko sibalulekile kakhulu. Akufunekanga uthandane nomntu onesiduko sakho. Leyo into funeka uyazi kwaye nazisane iziduko zenu nobabini.

Kuye kuthi qatha izinxibo zamaXhosa azinxibayo. Kuye kuthi qatha e-Eastern Cape.

Umngqusho ngumbona omhlophe kunye neembotyi ezithwe dii.

Ndingamcebisa ukuba uza kumelwa ngubhuti wakhe lona ufana notata kuye kwaye uzamnceda asoloko ekhona, makabuze kuye yonke into.

Bangakulungiselela ngokuba badoneyithe, bafake isandla sokusa ukutya kuloo mzi ukuze kuzoncedakala iindwendwe ezihambeleyo. Banikwe, baxhaswe.

Ndiye ndonwabe kakhulu, ndizive ingathi ubomi bulula, ndive ingathi ndingaphumelela.

Ndingabasa esikolweni apho kuthethwa khona isiXhosa apha ezilalini okanye ndibaqeshele, ndibafundise ngesiXhosa.

Abantu abangabafazi bazokupheka, badlulise ngokutya ezindwendweni ukuze abantu bangahlali belambile. Bazokuncedisa ekuklineni, bazokuncedisa ekucoceni yonke into kuze yonke into ihambe ngendlela.

USibonda udlala indima ebaluleke kakhulu ezilalini. Unakekela imfuyo, ahambe ayikhuphe ayivulele ekuseni ihambe iyotya, aphinde ayibuyisele ebuhlanti ngokuhlwa.